Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako msebenzi ofana nokuthi ngithuthe amanzi ngamathunga.

Isikhathi engathaba ngaso nangenza umsebenzi wokuzilibazisa kulokha nangiluka abantu iinhluthu zabo. Uyangithabisa umsebenzi lo ngombana ngikghona ukucoca nabanye abantu ngazi abanye abantu begodu ekwenzeni lokho ngikghona nokuthola imali ngenze imali.

Engikutlhoga khulu nakufanele ngenze umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako. Ngitlhoga isikhathi esaneleko ukobana ngiwenze umsebenzi loyo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako nangiwenzako iye abanye abantu bayatlhogeka. Imisebenzi engiyithandako mibili msebenzi wokuluka abantu nalokha nangithutha amanzi. Nangithutha amanzi abanye abantu abatlhogeki ngiyakghona ukukwenza ngingedwa kodwana nangiluka abantu kudingeka abantu laba ekungibo engibalukako.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngandise ukuwenza ekuseni ngesikhathi esifana nange-iri letjhumi nanye. Ngombana lapho ngikghona ukuqeda ukuluka abantu nabo bakwazi ukwenza ekufanele bakwenze ngelanga lelo.

Amakghono engiwangafunde emisebenzini wami wokuzilibazisa engiwuthandako ngizokuthoma ngomsebenzi yowokuthutha amathunga wamanzi. Ikghono engilifundileko lapho likghono lokobana nginamandla ngikghona ukuthwala ithunga ngingedwa begodu ikghono engilifunde emsebenzini wokuzilibazisa wokuluka abantu likghono lokuluka imiluko abantu abayifunako nokobana ngikwazi ukukhuluma nabanye abantu.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako uqakathekile umsebenzi wokuthutha amathunga wamanzi uqakatheke ngokuthi kubenamanzi ngendlini endaweni yangekhethu langihlala khona amanzi siyawatlhoga awaphumi amanzi emalangeni waphakathi neveke aphuma ngoMgqibelo nangoSondo kwaphela. Abantu abanengi umsebenzi lo abawuthandi ngingazi iinzathu zabo kodwana mina ngiyawuthanda wenza nokuthi ngendlini kubenamanzi aneleko esizowasebenzisa ngaphakathi kweveke. Umsebenzi wokuluka abantu uqakathekile ngokuthi abantu bakghona ukuba bahlale khulukhulu abantu bengubo ngombana kungibo babehle bakwazi ukuya lapho ekufanele bayekhona ngokuzithemba.

Indlela engizizwa ngayo ngiyathaba nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ungitjhaphula ihliziyo ngombana ngikghona ukuthabisa nabanye abantu begodu ngikghona nokubenza babebahle kuya la ekufanele bayekhona.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ujwayelekile umsebenzi yokuthutha amathunga amanzi ujwayelekile kodwana akusiwo woke umuntu othanda ukuwenza. Umsebenzi wokuluka abantu nawo ujwayelekile ngombana ukuluka abantu kulikghono ongalifunda. Ngakho-ke emalangeni wanje sithola abantu abanengi bakghona ukuluka.

Iye, ngingakuthanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokuzilibazisa lo wokuluka abanye abantu. Ngombana nabo bazokwazi ukobana bathole injabulo engiyitholako nangiluka abantu bazokwazi ukobana basize abanye abantu ngokuthi babebahle begodu bathabe bazokwazi nokobana bathole imali bazenzele imali ngeqadi.

Esikhathini esiphilakiswesi kunabantu abenza iinzipho abantu abanengi bengubo bathanda kukobana iinzipho zabo zibezihle ngingathanda ukwenza umsebenzi loyo. Ngombana unemali begodu usiza ukobana ngibe nekghono lokugwala.

Abangani bami benza umsebenzi wokuzilibazisa ofana nokuthi benza iinkophe omunye wenza umsebenzi wokuzilibazisa wokugijima kobana alule umzimba.